Ndi vhona uri Afrika Tshipembe na muvhuso u tea u thusa, kha dzi data. Ndi vhona zwo fanela uri mudzulapo muṅwe na muṅwe wa Afrika Tshipembe kana vhaswa, vha wane data dza mahala ṅwedzi muṅwe na muṅwe, uri zwi vha thuse kha u toḓa mushumo mishumo. Ngauri ri tshi lavhelesa, data ndi tshone tshi tsha vhuṱhongwa kana internet a i shumi isina data. Ngeno nga tshifhinga tsha musalauno, mishumo i wanalesa kha internet ine uri muthu a kone u i shumisa, u tea u vha na data. Ndi vhona muvhuso u tshi tea u fha vhathu na dzi Wi-Fi dza mahala. Dzine vhathu vha ḓo kona u shumisa internet nga mahala, nga u nga maanḓesa nga uri ri kha Afurika Tshipembe ḽa demokirasi. Ndaa.

U ḓura ha data zwi ri kwama nga nḓila i si ya vhuḓi nga uri ri a fhedza tshifhinga tshilapfu ri sa shumisi internet. Zwine zwa amba uri ri a balelwa u vhona zwikhala zwa mishumo nga uri vhunzhi ha dzi khamphani, dzi vho posa zwikhala zwa mishumo nga kha internet. U sina data u nga si kone u swikelela internet. so ri vhaisala nga uri hu fhela vhege kana vhege mbili u songo wana data nga uri a u shumi. na hune ra dzula hone, a hu na dzi Wi-Fi dza mahala lune muthu a nga thusalea. ndi vhona u nga muvhuso ho tea u tshi thusa vhaswa vha sa shumi nga data, uri vha si ṱaheleliwe nga zwikhala zwa mishumo. Ndaa.

Ri sedza data dzine ra ḓivha zwa uri dzi ḓo ri thusa tshifhinga tshilapfu, kana maḓuvha manzhi. So ndi nga zwo kha puḽane ine ra tea u nanga yone, i tea uvha i ya mutengo u no nga u nṱha nyana, nga uri dzivha dzi dza maḓuvha o vhalaho nyana. Nga uri u nga si renge data ṱhukhu kana dza ḓuvha ḽithihi, hu uri mishumo i bva ḓuvha na ḓuvha. Kha luṱingothendeleki lwau u tea u vha u na data, kana u tshi renga data u tea u zwi humbula uri u itela na matshelo, uri wa sivhe na khaedu ya u apuḽaya mishumo. Kana ya ya u wana mafhungo a shango nga ṱhahelelo ya data. Ndaa.

I nga vha thusa kha uri vha wane tshumelo ya mutakalo, vha hanefho hune vha vha hone. Vha songo thoma vha vha na vhukonḓi ho u ya vhuongeloni. Zwi vha zwo no leluwa kha vhathu vhane vha vho uri vha dzula kule na maongelo. I thusa na kha uri vhathu vha si tshimbile nyi dzi nyendo kana vha sie fhethu hu nonga sa zwibadela. Nga uri vha nga ḓi ri vha khou ya sibadela vha wana muṅwe a no khou lwala vhuṅwe vhulwadze ho no pfukela, ha vha pfukela. Telemedicine, i dovha ya thusa na kha uri vha a wana ngeletshedzo nnzhi dza mutakalo wo dzula hayani. Zwi si na ndavha uri vhone vha na tshiendedzi naa, kana vha na tshelede na ya u badela tshiendedzi. Zwi vha zwo no leluwa vho dzula hayani.

AI i ḓo shandukisa matshilo nga nḓila i tevhelaho miṅwaha i ḓaho. AI i khou alusa ikonomi ya shango ḽashu, AI i ḓo ita zwa uri vhathu vha kone u shuma vha hayani, na uri vhathu vha ya kona u ita zwithu nga AI vha so ngo thoma vha tshimbila. AI i ḓo thusa na kha zwa vhubindudzi, i ḓo alusa ikonomi miṅwaha i ḓaho, AI ḓo leludza zwithu.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga uri dzi application na dzi website, kana zwishumiswa zwa u tikedza luambo lwa hayani. Zwi ḓo thusa kha vhathu vhane vha vha uri, ndi vha luambo lwa hashu lwa Tshivenḓa, vhane a vha pfesesi dziṅwe nyambo. Zwi ḓo thusa kha uri vha wane mafhungo kana vha vhe na u ita zwithu zwo zwo leluwa. Vha ite zwithu zwine vha zwi ḓivha, zwine vha zwi pfesesa. Zwi dovha hafhu zwa vha na ndeme ya uri, kha dzi website ri a kona u wana mafhungo nga Tshivenḓa. Zwine zwa ita uri ri si ḓaḓe, ri si xele. Zwi dovha hafhu zwa thusa na kha u apuḽaya mishumo.

U tsireledza vharengi, ndi u pfumbudziwa vharengi. Vha tea u pfumbudziwa kana u funziwa nga ha mabindu a vhukuma, a ne a rengisa zwithu nga tshumelo ntswa dza digithala. Nga uri ho no ḓala mavemu kana vhugevhenga vhunzhi ha inthanethe. Zwine zwa sia huṅwe vharengi vha tshi balelwa u ḓivha uri mabindu a vhukuma ndi afhio, a vhukuma a si a vhukuma ndi afhio. Aralini vharengi vha pfumbudzwa, ndi hone vha tshi ḓo ḓivha na u ṱalukanya mabindu ane a vha uri ndi a vhukuma. Zwi vha zwi songo leluwa uri vha gevhengiwe nga kha internet. Ndaa.

Tshaka dzi ne nda dzi ḓivha, ndi tshaka dzi no fhira fumi dza muzika. Dzi no mvumvusa khwiṋesa kana i nobva vhuimo ho u thoma, ndi ya gospel. I thusa kha u khwaṱhisa vhathu lutendoni, na u fha vhathu fulufhelo. Ndi dovha hafhu nda ḓivha na muzika u ne wa vho uri ndi wa Kwaito. U ne u ri mvumvusa nga kha mitshino ya vhathu vha no tshina kha uyo muzika, nga uri vha tshina zwa khwiṋe zwino u ṱuṱuwedza. Havha na muzika une wavha wa Rumba, na wone uri mvumvusa nga u dzhaiva kana mi dzhaivo ya hone. Ndi iṅwe ya khwiṋe.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza Vodacom, nga uri ndi dzone dzine mutengo wadzo u khwiṋe naho u nṱha vhukuma. Fhedzi u khwiṋe u fhirisa, ha dziṅwe dzi netiweke.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou renga data, dza nga masheleni manzhi vhukuma, o fhiraho kana o kalulaho. Musi ndi tshi khou ṱoḓa data dza tshetsho tshifhinga, ndo dzhaya, ha vha uri ndi tshi sedza kha nethiweke ine nda shumisa yone, data dzo vha dzi nṱha vhukuma, hu sina data dzo dza mutengo wa fhasi. Zwe zwa ita uri, ndi fhedze ndi tshi khou to kolodela na iṅwe airtime, uri dzi kone u swika data dze nda vha ndi khou ṱoḓa dzone.

Data dza netiweke i no farea ndi Vodacom, ndi dzone data dzine dza fhira dziṅwe dzi netiweke dzoṱhe, nga u vha dza mutengo wa fhasi.

Ndi vhona zwi songo fanela uri data hu pfi dzi na u tshinyala, nga uri u vha wo dzi renga nga tshelede. Na musi wa sa dzi shumisa dza fhela, a huna uri tshelede yau i ḓo vhuya murahu, data ho tea dzi sina tshikalo, uri dzi khou tshinyala lini.

Mobaiḽi data, ndi dzi renga ḓuvha na ḓuvha. Zwi vha zwi khou ṱuṱuwedziwa na nga uri ndi vha ndi khou sedza mishumo, ndi tshi khou ita na zwa tshikolo. Zwiṅwe zwi no ṱuṱuwedza uri ndi ṋange data i dzo, ndi nga uri ndi data dzine nda ḓivha zwa uri, dzi ḓo swikisa zwine nda khou ṱoḓa zwone.

Dza ḓuvha liṅwe na liṅwe, nga uri dza ḓuvha liṅwe na liṅwe dzi vha dzi na mutengo wa fhasi, a dzi fani na dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana vhege iṅwe na iṅwe, nga uri dza ḓuvha liṅwe na liṅwe naho ndi na tshelede ṱhukhu, ndi a kona u dzi swikelela.

Muṋetshedzi wa mobile network, ane u ṋea ndeme ya vhu khwiṋe ha data, ndi Vodacom. Vodacom data dza hone dzi nga mutengo wa fhasi, nga uri nga rannda nthihi ndi a kona u renga dzhibi nthihi, ya ḓuvha ḽithihi. Ngeno kha dziṅwe netiweke i siho, Vodacom i bva phanḓa kha data, kana kha u ṋekedza data dza mitengo ya fhasi.

Khaedu i vha ya uri, hu avha na tshifhinga tshine vhathu vha vha vha khou shumisesa dzi founu, zwa vha zwi tshi khou konḓa u renga data, kana u shumisa data. I zwo zwi ita zwa uri tshumelo kana i vhe ya fhasi, nga uri ndi a vha ndi khou ṱoḓa u ita zwithu zwa shishi. Fhedzi ha, nda vha na khaedu ya u renga data.

Ee, ndo no vhuya nda dzi shumisa dzi promotion na dzi kha, discount. Nda wana ndi tshi khou renga data nga mitengo ya fhasi vhukuma, data dzine dza vha nnzhi, dzine dzi a kona u ita uri ndi swikelele zwine nda khou ṱoḓa zwone, dza sala na u sala. Data dza promotion kana dzi discount, ndi dza vhuḓi nga maanḓa.

Ndi renga data kha epe yanga ya bannga, nga uri ndi muthu ane ndi a teledza u tshimbila ndo fara masheleni nga tshanḓa. Nga app, ndi a kona u wana data ndi huṅwe na huṅwe, husina uri ndi kule na mavhengele.

Tshithu tshine tsha sinyusa, musi ndi khou renga data kha luṱingothendeleki, ndi network. Hu a vha na zwifhinga zwine netiweke i ya vha i tshi khou konḓisa, u renga data. Kana musi ndi tshi renga data, dza vha dzi khou fhelelwa nga tshifhinga, dzi sathu fhela. Zwi a nsinyusa vhukuma.

Ndi dzhia ndo sedza uri, zwithu zwine ra ḓo zwi ita ndi zwingafhani, kana zwi ḓo ṱoḓa data nngafhani, uri ndi kone u swikelela zwe zwo zwine nda khou zwi ṱoḓa. Ndi a kona u vhalela uri nga ḓuvha ndi shumisa data nngafhani, zwi amba nga ṅwedzi ndi nga kona u shumisa data nngafhani. Ndi zwone zwine zwa ita uri ni sivhe na khaedu, ya data.

Tsho itaho uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho ndi vhatambi vha zwiṱori kana vha matangwa heneyo.

Zwine nda nga zwi shumisa ndi dzi app zwi no nga sa dzi zwi Facebook, Twitter khathihi na YouTube na TikTok ngauri ndi zwone zwine zwa shumiseswa ano maḓuvha. Idzo puḽatifomo dzi thusa kha u ṱavhanya uri vhatevheli vhanga vha ḓo ṱavhanyedza vha ngwana hu sina vhukonḓi.

Ndi app ya Facebook ngauri ndi yone yo leluwesaho u vhona mafhungo na data a i shumisi data nnzhi, i vha yo ḓala mafhungo manzhi u mona na ḽifhasi.

Yo shandukisa matshilo nga nḓila ya vhuḓi ngauri zwa zwino ri vho kona u amba na vhathu vhe ra vha guma kale na vhafunwa vhashu na vha miṱa yashu na musi vha hanefho hune vha vha hone hu songo vha na u founela, i dovha ya ita zwa uri muthu a sedze muthu wa shaka ḽawe ane o mu guma ndi kale na vhathu vhane o dzhena navho tshikolo i a dovha hafhu ya ita uri muthu a wane muṱa yeneyo nyanḓadzamafhungo ndi Facebook.

Ndi Facebook nyanḓadzamafhungo ya matshilisano i thusa ngauri a i ṱoḓi data nnzhi muthu muṅwe na muṅwe u i swikelela nahone mafhungo kana dzi gurannḓa na vho ramafhungo vhanzhi vha vho wanala kha iyo nyanḓadzamafhungo ndi ngazwo i tshi thusa vhukuma ngauri vhathu vhanzhi vha nayo Facebook, zwi vha zwo no vha lelutshela u wana mafhungo a matshilisano na mafhungo a shango khathihi na u davhidzana na vhafunwa vhavho.

Ee ndo no dzhia tshifhinga tsha u awela fhedzi a zwi ngo vha zwavhuḓi ngauri ndo vha ndi khou balelwa u davhidzana na khonani dzanga na mufunwa wanga, ndo vha ndi tshi khou balelwa na u wana mafhungo nga tshifhinga zwe nda vhona zwi songo vha tshenzhemo ya vhuḓi.

Yo khwiṋisa vhudavhidzani ngauri nyanḓadzamafhungo dziṅwe u dzhena na musi u sina data zwi zwa sia na musi muthu a si na airtime a tshi kona u davhidzana na vhafunwa vhawe, zwi dovha hafhu kana yo dovha hafhu ya thusa na uri vhathu vha si ṱahelelwa nga mafhungo, zwi dovha hafhu ya thusa na nga uri vha a kona u vhona zwiṱori zwa kha theḽevishini zwine vha zwi takalela kha nyandadzamafhungo.

Tshifhinga tsha nyanḓadzamafhungo tshi ngavha awara ṋna nga ḓuvha fhedzi vhuḓifhinduleli ha vhukuma hu avha awara dzi no swika fumi.

Ndi u vhona mishumo ya i ne ya vha i hone kana zwikhala zwa mishumo na u vhona mitambo ine nda i funa khathihi na u vhona zwiṱori kana matangwa a kha theḽevishini na u vhona mafhungo u mona na ḽifhasi. Ndi mushumo waṋa u ne nyanḓadzamafhungo ya u ita vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha khathihi na u amba na mashaka na dzikhonani.

Ndi nwala zwithu zwa vhuṱhongwa zwi nonga miṱangano na musi arali hu na zwiṅwe zwine a zwi khou tshimbila zwavhuḓi ndi a kona u ṅwala kha nyanḓadzamafhungo namusi ndi na dzi mbudziso dzi no elana na zwa mushumo na zwikolo na zwa mahoro ndi a kona u ṅwala afho kha nyandadzamafhungo.